Amakhono abantu abasha abangawafunda kwezemidlalo ukubambisana, ngoba uma nibekiwe ningamaqembu namaqembu, nisuke uma sekudlalwa kusuke sekudingeka ukuthi nibambisane. Kube ukuthi ngoba nidlala nje, nonke nifuna into efanayo, nonke nisebenzela ukuthini, ninqobe nibashaye laba enisuke nibhekane nabo. Kufundisa nje umuntu omusha osakhula ukuthi kubalulekile empilweni ukuthi ubambisane ngoba kwezemidlalo kufundiseka lokho ukuthi uyadinga ukusizwa ngesinye isikhathi ukuze uzophumelela uye phambili.

Uma bengingathola umdlalo wesintu eqenjini ley'ngane ey'ngakaze ziwudlale, bengingaqala kuqala ngiy'xoxele ngalowo mdlalo noma ngaleyo ndaba leyo, ukuthi kwakwenzenjani. Kwakusukelaphi, ukuze iy'ngane zizoqonda kangcono noma seziwudlala umdlalo zizobe sezazi ukuthi kwakusukelephi ukuze lowo mdlalo lowo usungulwe. Lokho ngibona ukuthi kuyoba lula kubo uma sebenolwazi ulwazi kuqala. Bese khane-ke siyakwenza-ke sesiyakudlala-ke.

Ubuchwepheshe, uchwepheshe luy'size kakhulu iy'ngane emdlalweni eminyakeni yamuva, ngoba iy'ngane manje seziyakwazi nokuthi zingene ko-inthanethi uma into zingayizwa kahle, zifuna ulwazi olunzulu. Ziyangena kwi-inthanethi ngoba i-inthanethi inakho konke umuntu akudingayo noma imuchazisele kangcono. I-inthanethi-ke inakho ububi nobuhle ngoba abanye abayisebenzisi ngendlela eyiyo. Abanye bayisebenzisa ngendlela vele elungile indlela ezobasiza.